Andinalwazi oluthe gabalala ngabadlali be-eletroniki. Andingetsho ukuba banobuchwepheshe njengeembaleki na, kusini na.

Ngokolwazi lwam, kule mihla siphila kuyo zikhona iinzuzo abantu abathi bazifumane ngokuzonwabisa kujike ezoonto zijike sezibizwa njengespoti esithile. Okufana imidlalo efana noogqaphu iphele ifakwa kwiioimpikhi okanye kwii-outdoor games.

Lukhona lona ulwazi olukhoyo kuluntu ukubandakanya ulutsha kwezemidlalo qha aluphangalalanga, luthande uba luncinci, amathuba wona akhona. Ukuba bekunothi abantu abaphetheyo kwezemidlalo bahambe bejikeleza ekuhlaleni bafundise uluntu lwethu, noko umehluko singawubona kakhulu.

Owona mdlalo ndiwonwabelayo ngamandla ngumdlalo wombhoxo, ingakumbi owesizwe kuba amaqela lawa wa-local andinabuchule bawo. Kube khona nomdlalo wozivocavoca obizwa njenge-gymnastics. Zonke iintlobo gymnastics ndiyazibukela nokokuba zezamanzi, nokokuba kudlalwa ibhola, noba kudlaliswa iribhoni, iyabukeleka nje noko leyo into .

Ngokwexesha lakudala langoo-nineteen ninety-four kwakukhona umdlali owayebalasele weNew Zealand Jonah Lomu. Wayenesantya kanobom ebaleni, enamandla, enobuchwephesha apha ekudlaleni ibhola le. Ndingazityumbela yena, ndibe nguye.

Ndikhula ndithanda ukudlala oonodoli nabahlobo bam. Kuba kaloku ngelaa xesha noko kwakunqongophele into okokubana abazali bethu basithengele oonodoli, sasisenza oonodoli ngemipha nangezinti, sibophe amalaphu apha empheni, siwunxibise unodoli lowo.

Besidibene siphethe izimuncumuncu, sibaliselana ngamabali wethu wobomi bethu esikubo ngoku, sikwakhumbula nalapho sisuka khona. Sineziselo, sihleka sonwabile, nabantwana bethu bekhona, sibalisela kwa bona, kumnandi.

Umdlalo webhola ekhatywayo akuyo nto endiyonwabelayo, ndiyabhideka kwimithetho yayo, andiyazi. Kodwa ndingavuya nje ukuba ndingakhe ndifumane icham lokokuba ndiwufunde.

Elona qela lezemidlalo loMzantsi Afrika elinabalandeli abakhulu liqela lombhoxo. Ndicinga into yobana iqela lombhoxo lelona lifumana imali zenkxaso ngokuphangaleleyo yaye nabadlali bakhona abadlali kwamanye amazwe, baphelele apha elizweni laseMzantsi Afrika bekwezo tim zabo. Ngexesha loba bevavanya bevavanyela imisitho ye-World Cup bafumaneka lula bekwalapha elizweni, kunoba kuchithwe imali basuke kwelinye ilizwe beze kokwabo .

Ikhona imidlalo efana efana nee-mind games ezidlalwa ezidlalwa ezifana puzzle, ii-word puzzle, i-number puzzles, imidlalo nje ehlala isebenzisa ingqondo. Ibe khona ke neminye ke imidlalo efana, efana nokwenziwa kwe-camping apho umntu akwazi ukucinga isimo eso athi avaleleke kuso, yinto ekuthwa kuthi think out of the box.